Ngokwesintu, ngokwazi kwami, ingane engadluliswanga engenzelwanga lo mcimbi lo iyaye ibe nezinkinga zokuthi kuthi noma seyindala mhlampe seyishadile kodwa ivela emathongweni sengathi isayingane. Okunye futhi nokuthi awusitholi ithuba lokuthi uyalwe abantu abadala, amatshitshi ngoba ikhona la athola khona ithuba amatshitshi okuba akufundise ukuthi ubuntombi buyini, ngawo lo mcimbi lo wakho.

Ayi angisiboni neze isidingo sokuba abantu bacindezelwe. Ngibona engathi abantu kumele banikwe igunya lokuzithathela izinqumo uma kuza esimweni sokuba bazikhethele izingubo abafuna ukuba bazisebenzise okanye bazigqoke.

Engingabona ukuthi kungasiza ukuthi kubandakanywe osonhlalakahle kule mcimbi yokuthomba kwabafana, ngoba ukuze kuzokwazi ukuthi kugwenywe izimo lapho bezozithola belahlekelwa izimpilo zabo ngenxa yobudedengu, okanye ngenxa yobunzima bezimo abasuke bebhekene nazo. Nendlela nendawo abasuke behlaliswe kuyo.

Okokuqala nje indlela okugqokwe ngayo. Indlela abavunule ngayo abantu nayo iyalibamba iqhaza kulo umdanso okanye indlamu. Kuphinde kuzolandela isigqi nengoma, ukubaluleka kwengoma nesigqi. Ukukwazi ukuthi ulandele isigqu, isigqi sengoma ingathi ingoma iya ngala, wena uya ngala. Yileyo indlela engingafundisa ngayo.

Umphakathi ungayesekela insizwa emcimbini wayo ongcwele ngokuthi wenze isiqinisekiso ukuthi uthunyelelwe ukudla okwanele okuzokwazi ukuthi kumlonde kuyo yonke , kuso sonke le sikhathi ezobe enza lo mcimbi. Kuphinde futhi athunyelelwe izingubo ezanele. Angabi nakho ukweswela ukuze kuzokwazi ukuthi kuqikelelwe ukuthi ubuya ephephile.

Indlela umphakathi ongamuseka ngayo ngale sikhathi ukuthi bamfundise ukuthi kuyini ukuba umuntu wesifazane. Kuyini ukuba ukuba intombazane. Kuchazani, yiziphi izinto ezilindelekile kuwena njengomuntu oyintombazane?

Izinzuzo kungaba ukuthi indlela esekwenziwa ngayo isiba nemiphumela emihle ngoba kukhona izinto ezizobe sezikade zishintshiwe. Lezi ezibonakale ukuthi azisebenzi besingasebenzi ngaphambilini. Inselela, izinselela ezingaba khona kungaba ukuthi abantu nje bayahluleka ukuthi bamukele uguquko. Kungaba ukuthi izingqondo zabo ziyaphuza ukuthi zifune ukwamukela lokhu manje osekulethwa kuba yinto ezokwenziwa esikhathini samanje.

Umqombothi utshwala besintu , buyashelela uthi uma ubuphuza emlomeni bushelele olimini behle kahle emphinjweni bube ngathi busabisi kodwa manje akulona ubisi.

Iseluleko engisinika wena mngani wami ukuthi umama njengoba ehambile nje wasishiya, zama ukuthi, zamani njengomndeni ukuthi nibambisane. Nazi ukuthi umama kumele ajabule yize noma esesegodini koda ingxabano yenu iyona ezokwenza ukuthi kungabi khona ukuthula nomama athi uma ebuka ebheka emuva abone ukuthi ushiye konakele kungamuniki ukuthi abe nomoya nomphefumulo ophumule. Zamani ukuthi nibone ukuthi yini eningayenza ukuthi nihlangane phakathi nendawo ukuze nikwazi ukuthi nonke nijabule nibe nokuthula niy'qhubele, niy'qhubele lo mcimbi kamama ngendlela enesizotha nokuthula.